Okunye ukuhlela okuseqophelweni eliphezulu ukwenziwe ensimini, kubandakanya ukuhlola umbala nephunga lomhlabathi, ubude bempande kanye namaqhuqhuva emidomba. Ukuhlola ukuthi zikhona yini izikelemu zomhlaba kanye nokuhlola ngeso lengqondo isitshalo esikhulayo ngenxa yezifo nokushoda kwezikhathi.

Ukuze uthole ukupakisha okungabizi kakhulu okusekelwe ephepheni, cabangela amabhokisi ephepha, izikhwama zepholimeyila, izimvilophu ezigxiliwe, nokupakishwa okugwaye kwabusha kanye nezinketho ezifana nezitikha zelogo, itheyiphu yangokwezifiso, iphepha lethishu elinegama, nokufakwa kwamanzi. Nakhu ukubheka okuningilizwe kwezinye izinketho zokupakisha ezingabizi kakhulu ezisekelwe ephepheni, okuyisisekelo, nokugqugqukuka, amabhokisi e-paper board, lokhu kuyindlela elula futhi engabizi kakhulu yezinhlobonhlobo zemikhiqizo.

Enye indlela abalimi abangalawula ngayo ukuguquguquleka komhlabathi yokutshala izimila, le ndlela ibandakanya ukutshala izitshalo ezifanele ukulawulwa kokuguguleka. Lezi zitshalo ezinezimpande ezijulile njengezihlahla noma ihlathi eziphambukisa amanzi angaphezulu abe imigudu.

Ukuze uthole amasu asebenzayo e-Integrated Pest Management phecelezi i-IPM cabangela ukuvimbela, ukuqapha, ukuhlonza, ukubeka imincele yesenzo, ukusebenzisa izindlela eziningi zokulawula njenge ibhayoloji, amasiko, imishini kanye namakhemikhali, nokuhlola okuqhubekayo nokuzivumelanisa nezimo. Nansi incazelo enemininingwane eminingi yokucatshangelwa okubalulekile ku-IPM, one ukuvimbela kungukhiye, gxila ezinyathelweni ezisebenzayo, i-IPM igcizelela ukuvimbela izinkinga zezinambuzane ukuze zingaveli kwasekuqaleni kunokusabela ngemva kokuba zenzekile.

Izindlela zokuvuma ngesandla ziyahlukahluka kakhulu ezimbonini ezifana ne-flora culture kunomehluko ngesikhathi, amasu kanye nempahla esetshenziswayo konke kuthonywa umkhiqizo othile kanye nezidingo zawo zangemva kokuvuna, nakhu ukubheka okuningilizwe komehluku. One, isikhathi nokuvuthwa i-flora culture isikhathi sokuvuna sibalulekile ekugcineni ikhwalithi yezimbali nempilo yevasi, ezinye izimbali zingavunwa esiteji se-bud, kanti ezinye zidinga ukuqhakaza okugcwele.

Ngaphandle kwezibonelo ezivamile imikhiqizo yesemiplazini njengezithelo, imifino, inyama, inhlanzi, amakhambi kanye nembewu ingashintsha ibe ukudla okulondoloziwe ngezindlela ezehlukenisiwe njengokumisa ukhukhumba, ukuvubela osawoti ukufaka ushukela, ukuqandisa kanye nokufaka amathini. Izibonelo zokudla okulondoloziwe, izithelo ezinjengamajikijolo, amapentshisi kanye namapulamu zingenziwe zibe ujamu futhi zigcinwe ngokuzipheka ngoshukela ne-pitting. Izithelo ezimisiwe ama-aphula, amabhilukisi nezinye izithelo zingamiswa ukuze kwakhiwe isidlo esihlala isikhathi eside.

Ukuze kuthuthukiswe ikhwalithi yamaqanda umphathi angagxila ekwandiseni indawo ezungezile, umsoco kanye nempilo yezinkukhu aqinisekise izinqubo zokuphatha nokugcinwa okufanele. Futhi asebenzise izinyathele eziphumelelayo zokuvimbela nokulawula izifo, ukuphathwa kwemvelo, indawo ehlanzekile, nenethezekile. Qinisekisa ukuthi indlu yezinkukhu ihlanzekile, ingenisa umoya kahle, futhi ayinayo i-amuyoni, nokushisa okudlulele noma ukubanda, ukukhanyisa okufanelekile, ukugcina uhlelo lokukhanyisa olungaguquki futhi olwanele ukuze ulawule umjikelezo wokuzala kwezinkukhu.

Isimo sezulu sinomthelela omkhulu ekuvuneni ngokudala ukubambezeleka, ukulimaza izitshalo kanye nokubakaza ikhwalithi, nokuphepha kokuvunwa okungase kuholele ukulahlekelweni nase kuphazamisekeni kochungechunge lokuhlinzekwa kokudla. Nansi incazelo enemininingwane yokuthi isimo sezulu singayithinta kanjani inqubo yokuvuna, ukubambezeleka nokuphazamiseka, imvula nezikhukhula. Ukuna kwemvula ngokwequle kungenza amasimu angahambeki emshinini futhi kubambezeleke ukuvunwa okuholela ekulimaleni okungase kube khona kwezitshalo.

UZenani Msweli ongumakhelwane wami ukhulisa okokufaka kwezinto eziphilayo njengoba izinto eziphilayo ezinjengomquba nomquba zibola zibe umquba, wenza ncono ukwakheka kwenhlabathi nokukhipha amanzi, kubambe umswakamo futhi kunikeze imisoco emhlabathini. Amadlelo angapheli abusa utshani ayasebenza ekwandiseni izinto eziphilayo.

UThomas kungamele acele ithuba kumphathi wakhe acele ukuxoxisana naye ukuze ezobeka kahle udaba lwakhe nokumchazela umphathi wakhe ngesimo abhekene naso. Kumele amchazele ukuthi uyawuthanda umsebenzi wakhe kepha uyagqilazeka njengoba esephathwa nayiqolo nje, mese ecela umphathi wakhe ukuba aye ngakadokotela kuze ezothola ukuhlolwa, athole nokuzomsiza eqolweni lakhe.

Okokuqala ngingaqinisekisa ukukhiqizwa kanye nokusebenza kahle kokulethwa kwezinsiza zezolimo kanye nezinhlelo zezinsiza, imikhiqizo esezingeni eliphezulu, imbewu ethuthukisiwe kanye nomanyolo. Ibalulekile ekukhuliseni imkhiqizo, isivuno endaweni ngayinye etshaliwe ngaphansi kokubili kwezimo zemvula neziselwayo.